Nṋe ndi funesa nga maanḓa uvha vharamabindu muhulwane ramabindu ane a ḓo kona u sikela vhathu mishumo. Thaidzo iṅwe ine nṋe ndo ṱangana nayo kana ye ndai tshenzhela ndi ya uri vhaswa, vha vhuponi hahashu vha khou ḓidzhenisa nga maanḓa kha zwiito zwa zwidzidzivhadzi na zwikambi nga u shaya mishumo zwino heyo thendela ine nṋe nda nga ita ine nṋe nda i funesa nga maanḓa ya vhubindudzi, i nga vha thusa nga maanḓa uri vhaḓi wane vha huṅwe fhethu matshelo vha bve khazwa uḓi dzhenisa kha zwa zwikambi na zwidzidzivhadzi vha tshe vhaṱuku.

Nṋe ndi vhona zwo lingana zwine zwa khou tambiwa tshikoloni tshanga hu khou tambiwa mitambo ya bola, hukho tambiwa mitambo ya u gidima nga vhoṱhe vhatukana na vhasidzana. Zwine zwa amba uri zwi kho vha thusa nga maanḓa zwi kho vha thusa siani ḽa zwa mutakalo siani ḽa zwa u ḓi mannḓafhadza vhone vhaṋe.

Nṋe ndi vhona uri vhaswa vhoṱhe vha tea u funa uri vha tende uri hezwi zwi tshiya kha mitambo hu na u kundiwa na u kunda, zwi amba uri wa kunda zwiamba uri zwiḓi tovha vho mashudu avho wa kundwa ḽivha ḽisi ḓuvha ḽau, ḽau wina zwino u funa uri u zwi ṱanganedze u tambae na vhaṅwe vhana zwavhuḓi.

Ee nṋe ndi vhona uri miṱaṱisano muhulwane u funa uri u vhe hone ndi wa bola ya milenzhe. Ndi vhona uri bola ya milenzhe i hafha tshikoloni tshanga i khou funiwa nga vhoṱhe vhatukana na vhasidzana, zwine zwa amba uri bola ndi yone ine ya kho takaleliwa nga maanḓa nga muya mutshena, zwine zwa amba uri bola ndi yone ine i nga vhathu sa zwavhuḓi nga maanḓa.

Nṋe ndi vhona uri zwine zwa nga itea ndi zwa uri funa uri hezwo zwifhaṱo zwi tsireledziwa hodela dzi nga shumiswa sa fhethu hune ha nga kona u sikela vhathu mishumo. Dzi nga bvelaphanḓa na u shuma dzi tshi khou u raniwa kana dzi tshi khou ranga phanda nga vho ramabindu vhaṱuku, zwi no nga zwiṱediamu hezwi zwi nga shumiswa sa fhethu hune ha nga vha magudedzi a u gudisa vhathu mishumo ya zwanḓa, mishumo yeneyi ya ine i ne ya ḓo ita uri matshelo vha kone u ḓi imisa nga vhone vhaṋe vha kone u ḓi sikelela mishumo, vha ḓovha vha kho i guda kha hezwi zwiṱediamu zwine zwa ḓovha zwo fhaṱiwa.

Vhuponi hashu zwitshavha zwa zwa zwa mitambo ine yo tshikafhadziwa ai kho u saliwa murahu, na zwa uri na vhaswa vha vhuponi hanga a vha khou i ṱhogomela zwavhuḓi ngori i khou sokou u tshinyakadziwa vha kho sokou u i tshinyadza ende ahuna na a ne a ḓa na muhumbulo wa i vhulunga kana u tsireledza uri i shumise zwavhuḓi u itela na murafho u ḓaho. Zwine zwiamba uri kha vhupo ha mahayani ya zwa mitambo a i dzhieli nṱha naluthihi na zwa uri hezwi na na na midavhi a i kulumagiwi a i a i ṱhogomeli.

Ee dziṅwe nḓila ndi dza u gudisa vhaswa kufarelwe kwa vhana ngori uvha u kho shuma na u tshi kho rangaphanḓa vhana u tshi kho rangaphanḓa thimu, heneyo ine wavha u khayo. Zwi amba uri dziṅwe nḓila ndi dzo u dovha hafhu wa kona u vhulunga mitambo kana tshifhinga kana fhethu hune vha vha khou tambela hone. Zwine zwa amba uri u funa u dzula uri ha fhethu funa u dzula ho kuna uri vhana vha ḓo kona u ri vha tambele hone u tshi kho vharangaphanḓa u tshi kho vha gudisa uri fhethu ua kulumagiwa, hune vha tambela hone, na zwa uri vha tambisa hani zwine, zwa amba uri zwi kho gudisa nga maanḓa vhaswa ku rangele phanḓa kwa vhana.

Nḓowelo ine yavha hone ndi ya uri u ya u i tikedze, naho hu kule, naho hu tsini, naho wo farakanea. Uya ya wa tikedza thimu ya hau, wa vha sumbedzisa uri thimu i rangisiwa hani phanḓa nahone vha wa vha thembisa na zwa uri arali vha nga wina vhanga wana tshiphuga tsho imaho ngauri uya vha ṱuṱuwedza.

Ee ndi zwone mitambo heyi ya bola i gudisa nga maanḓa vhaswa ku rangele phanḓa kwa vhana ko dzudzanyela kwa mitambo, zwi nonga u oganaiza mitambo, khathihi na u gudisa vhana kutshilele. Khathihi no vharangaphanḓa novha gudisa uri mutamboni vhathu vha a vha lwi hu tambiwa zwavhuḓi u swika bola i tshi tshaya. Hu tshi khou tambiwa lwo funzeaho hutshi khou tambelwa o wina, khathihi na u tambula vhukonani. Zwine zwa amba uri khuḓano a i tei u vha hone u tea ufunza vhana uri khuḓano i songo vha hone, ni kho tambela bola vhukonani.

Nṋe ndi humbula uri nga maanḓa maanḓa tshikoloni tshanga vhakho ṱoḓa nga maanḓa pfunzo yawu ine ya ḓo ṋekedza siani ḽa zwa mitambo, khathihi na vhagudiswa vhune havha hone a vha a vho ngo linganela unga tamba mitambo yoṱhe. Ngauri mitambo heyi yo angarela yo ḓala nga maanḓa huna rugby, huna bola ya milenzhe, huna netball mitambo ndi minzhi ine i ṱoḓa vhagudiswa vho ḓimiselaho, vhare vhanzhi vhane vha nga ṱuṱuwedza na uri siani ḽa zwa mitambo ringa bvelela husi ngazwo zwa mitambo. Ri nga ḓi wana ri huṅwe fhethu muthu a bvelele nga u to vhala bugu fhedzi wa bvelela na nga mitambo, na zwa uri zwi kho ṱoḓa uri vha vhe na uri mitambo na u bvelela na u vhala bugu zwi tshimbila zwoṱhe.

Ee hu na tshifhinga tshine mitambo zwivhona uri hafha ḓivha zwakale i kho itea. Hukho tambiwa bola yavhuḓi hu khou tambiwa bola ya vhukonani, zwine zwa amba uri ḓivha zwakale i vha hone itshi kho itea, tshifhinga tshi ḓivheyaho tshe nda vhuya nda tshi fara ndi tshifhinga tsha musi hu khou tambiwa rugby kha vhupo ha mahayani nda vhona uri vhaswa vha na tshenzhemo vhaswa vha vha vharema vha nga zwi kona u ḓi wana vha tshi khou kunda siani ḽa rugby. Hu tovha ni huna u ḓi dzhiela fhasi, huna u ḓi nyadza, huna u shaya ṱhuṱhuwedzo siani ḽa unga tamba mitambo uyu wa rugby.

Ndono vhuya nda vha mugudiswa we a nṱuṱuwedzea vhukuma siani ḽa u tamba bola ya zwa milenzhe, ndo vha mugudiswa ane ndovha ndi sa kholwi uri ndi nga ḓi wana ndi kho u dzhenelela mitambo ya zwa bola ya zwa milenzhe. Ngori ndo wana hu na u ḓi nyadza uri nṋe bola ndi ngasi kone u i tamba, mara nda vha uri khonani yanga u kho nṱuṱuwedza uri ini ni nga zwikona hezwi zwa bola, muthu ha bveleli fhedzi nga pfunzo muthu uya bvelela nanga sia ḽa zwa mitambo muthu uya ṱuṱuwedza aḓi wana a huṅwe fhethu ḽiṅwe ḓuvha a tshi khou tambela thimu khulwane. Zwine zwa amba uri muthu u tou ḓi ṋekedzela a tamba mitambo o vhofholowa.

Nṋe ndi vhona zwi songo eḓana, ngauri zwikoloni zwa zwino vhana vha kho u kandeledziwa uri zwa mitambo ivhani no zwi vheya thungo ni vhale bugu ni litshe zwa mitambo ngori zwi tshimbila zwoṱhe zwa mitambo zwi a vha thusa kha sia ḽa zwa nyonyoloso kha sia ḽa zwa vhukonani. Zwine zwa amba uri a zwo ngo eḓana zwa u fhelelelwa nga ha mitambo zwikoloni, vhana a vha litshe u kandekanya nga pfanelo dzavho vha tendelwe vha tambe mitambo yoṱhe ire tshikoloni nga u fhambanana hazwo ḽiṅwe ḓuvha vha ḓo ḓi wana vha huṅwe fhethu ngau tamba heyo mitambo ya mitambo ya ya zwi tshikoloni.

Fhethu hafho hune ndo ḓivha hune vhathu vha nga vha dzulesa nga zwa mitambo ndi sports centre, kana mudavhini kana fhethu hune ha vha uri ndi fhethu hune ho itelwa vhathu uri vha ye vha ite zwa mitambo fhedzi. Fhethu hafho hu vha ho ḓala nga maanḓa lune hu na mitambo yoyaho nga u fhambana and nṋe ndi dzula ma tshikhu fhano Gauteng fhethu havho vhuḓi kana zwa mitambo ho ḓala nga maanḓa na phakhani hu na mitambo yo yaho nga u fhambana.

Nṋe ndi vhona uri u ḓi dzhenisa kha zwa mitambo ndi nḓila ya vhuḓi nga maanḓa, ngori zwa mitambo zwi thusa u fhaṱa uri ḽiṅwe ḓuvha u ḓi wane u mu langa dzi thimu kana u murangaphanḓa wa zwa mitambo muvhusoni. Hezwi u ka nḓivho heyi kana u ḓo i wana u tshi kho ḓi dzhenisa kha zwa mitambo, zwi u sikela vhu matshelo ha vhuḓi nga mannḓa ngauri hu na vhu matshelo avhuḓi kha zwa mitambo siyani ḽa zwa mitambo hu na u bvelela wa ḓi wana linwe duvha u tshi kho langa dzi thimu u tshi khou khontsha vhaṅwe nga iwe u tshi kho wana masheleni a si na vhukono.

Vhuṱhogwa a u ḓi wana ndi na musi ni kho tamba bola ya milenzhe, bola ya milenzhe i na vhuṱhogwa vhuhulu nga maanḓa vhu iya kona u sikela muswa mushumo wa shuma kha bola u khontsha kana u ḓi wana u tshi kho u langa zwa mitambo siani ḽa muvhuso zwi amba uri huna vhuṱhogwa vhunzhi nga maanḓa kha mitambo, vhuṱhogwa uvho vhuṅwe vhu katela u ḓi wana u tshi kho ita nyonyoloso utshi kho ḓi onyolosa miraḓo zwine zwavha u tea u zwa wela kha u ḓi fara zwavhuḓi kana u ḓi tsiḓulula siani ḽa miraḓo. Zwiṅwe ndi zwauri uya kona u ḓi sikela mushumo nga sa kha sia ḽa zwa mitambo iwe muṋe.

Nṋe ndi vhona uri vha khou ita mushumo wavhuḓi u ḓiwana vha tshi khou vhambadza zwa mitambo kha sia ḽa zwileludzi zwa vhudavhidzani, ndi ndi iṅwe nḓila ya vhuḓi ngori ano maḓuvha muṅwe na muṅwe o no vha na eksese kana maanḓa, kana thendelo ya u dzhena online a ita zwine a funa, zwine zwa amba uri arali muthu a tshi kho zwi vhona u a kona u vha na dzangalelo ḽa u tama u ḓi dzhenisa kha sia ḽa zwa mitambo ngori ovha o zwi vhona kha inthanethe.

Nṋe ndi takadzwa nga zwinzhi nga maanḓa nga uya o rea khovhe khovhe ndi zwiṅwe zwa zwa mitambo ine wa kona u vha u tshi kho ḓi borolosa khathihi na u ṱuṱula muhumbulo. Khovhe i dovha hafhu ya vha muroho kana tshisevho kha nnyi na nnyi, khovhe a i dovha hafhu ya kona u sikela vhaswa mishumo, uya kona u fuwa khovhe madamu a dzi khovhe dza vhusekene mishumo khovhe dzi tshi swika wa dzi rengisa zwine zwa amba uri khovhe ndi dza vhuṱhogwa nga maanḓa dzi a ṱoḓea kha nnyi na nnyi, vhureakhovhe vho zwithu takadza nga maanḓa u vha u tshi kho kona u vha u tshi khou guda khathihi na u vha u na vhaṅwe vhathu.

Thimu ine nda i takalela kha caf ndi takalela thimu ya Al Ahly ndi vhona uri ndi inwe ya thimu ine zwi tshi ḓa kha CAF i di wana itshi kho kunda wa tshifhinga tshilapfu ngori ya vha na vhatambi vhane vhavha na vhukoni, vhane vha konaha u tsireledza thimu yavho na u tsireledza vhugwena. Nṋe ndi vhona uri thimu ya Al Ahly ndi yone ine ya hai ndi a i takalela nga maanḓa na nahone ndi i sapota uri a i fare nga u ralo une wa ḓi wana i tshi khou kunda lwa tshifhinga tshilapfhu i tshi khou tsireledza khathihi na u tsireledza vhu gwena hayo.

Nṋe nga maanḓa ndi takalela u to vhona kha theḽevishini, khathihi no tou pfa radioni ndi pfa uri ndi kho to zwi pfha nda dovha nda na zwi vhona zwi khwine nga maanḓa zwi ita uri na mutambo u takalele na mitambo yoṱhe u kone u i tevhelela u takalele ende u fhedzeha u i sapote.

Ndi vhona uri hu na masiandoitwa manzhi sa a musi muthu a tshi vho ita nyonyoloso muvhili wo kalulaho zwo kalulesaho ngauri muvhili u na tshivhalo kana u na tshikalo tshine muthu funa uri a ita nyonyoloso a gume khatsho ngauri muvhili wa ṱoḓiwa awela muvhili vha ṱoḓa uri hone hune u ḓi thetshelese u koneha u ḓi langula, zwine zwa amba uri muthu u fano u vha na tshikalo tshine a tshi ita nyonyoloso a guma khatsho ngori a nga guma a tshi u vha khovha bvu kana u tshi vho itea zwithu zwine asi zwavhuḓi khae.

Nṋe ndi vhona uri mutambo wa bola, ndi wone mutambo wa vhudisa nga mannḓa o fhaṱa vhukonani mashango a nnḓa. Ndi vhona uri u ita vhukonani a vhuḓi nga maanḓa nahone u dovha hafhu wa dzhenisa masheleni nga nḓila i si na kono wa dovha hafhu wa thusa kha sia ḽa nyonyoloso. Uyu mutambo uyu u khou fhaṱa vhukonani kha mashango hoṱhe hune vha mashango a kona u dalelana a siani ḽa zwa mitambo, akona uya hoṱhe u kho fhaṱiwa vhukonani khathihi na vhubindudzi kana kha ḽiṅwe sia.

Nṋe ndi vhona uri vhathu vha tea uri vhasi fhedzese tshifhinga tshilapfu vhatshi kho tamba mitambo kha dzi founu ndi khwine uto ya mudavhini wa ya wa tamba iyo mitambo utshi kho ita na dzi nyonyoloso dzo khwaṱhaho for mutakalo, mutakalo u ṱoḓa muthu ano dzula a tshi ita dzi nyonyoloso nga sa nga misi.

Ndi shumisa dzi puḽatifomo dzo nonga FIFA puḽatifomo dzo nonga soccer online dzine wa kona u tamba mitambo yoṱhe miswa nga online.

Ndi geimi i nonga FIFA ndi yone ine wa kona u dzhia tshifhinga tshilapfu utshi kho i tamba nga kha lutingo, ndi yone ine i ya kona u ṱuṱuwedza nahone ya ufha zwikili zwa unga tamba bola mudavhini.

Ee ndono vhuya nda ḓi wana ndi kho kona u tamba bola ya online na muthu a kule na nṋe ndi kule. Zwi fhaṱa vhukonani musi muṅwe a kule mu a kule nahone zwi fhaṱa u kona u ḓowela u tamba na muthu anga sia ḽa online nga kha app ya FIFA u kona u to puḽakana muṅwe a kule muṅwe a kule ha tambiwa.

Geimi heyo ndi geimi ya sokha ine yavha uri ndi fifa ine ni nga kona u tamba ya fhaṱa vhukonani ṋamusi muṅwe a kule ṋamusi muṅwe a kule ni sa vhonani ni a kona u tamba eyo bola zwavhuḓi nga maanḓa.

Masiandoitwa ane anga vha hone kha geimi yaṋu ndi uri geimi yaṋu ni nga ḓi wana i tshi khou vha na u furiza kana u vha hezwiḽa zwo uri i slow down system ya laptop zwine zwa amba uri masiandaitwa ndi ya uri i nga ṱavhanya u tshinyala kana ya vhulaya beṱiri.

Nṋe ndi vhona uri vhukoni hune vhathu vha nga vha vhanaho ha tamba dzibola online ndi uri vha kona unga tamba na bola mudavhini vha wana zwikili nga kha sia ḽa online zwine zwa amba uri zwi vha zwi zwavhuḓi nga maanḓa u no kona u ḓowela vhudavhidzani ha nnyi na nnyi ha online uri vhu shumisa hani musi muṅwe a kule na musi muṅwe a kule.

Khombo dziṅwe dzine dza nga vha hone ndi dza musi hu tshi vha na u hekiwa ha sisiṱeme kana u tswiwa ha sisiṱeme na wana phone itshi kho nga i nga ḽokiwa nga muthu ane no muṋea password na wana founu yanu yo ḽokiwa ni sa tsha kona u vha na na maanḓa a u dzhena kha.

Ndi mutambo hoyo wa bola ya milenzhe ndi wone une wa ita uri u kone u ṱuṱuwedza vhathu uri vha ḓi dzhenise khawo nga maanḓa, ngori wo leluwa nahone uya kona u tamba na mukhaedu a kule na iwe u kule zwine zwa amba uri zwo u fha zwikili zwa u nga kona u tamba bola nga kha musi wo to ya mudavhini.

Ndi mutambo wa bola ya milenzhe ndi wone une ndi a kona u fhedza tshifhinga tshilapfu ndi tshi khou tamba nahone u ya u ḓi mvumvusa musi u tshi kho kona u tamba na muthu a kule na iwe u kule ni tshi khou ita mbambe.

Nṋe uya nga tshenzhemo yanga matambele haya a mutambo uyu wa bola ndi one matambele a khwine nga maanḓa. Matambele a unga tamba wo ḓivhudza u wina kana uyo u dzhia tshiphuga kha mukhaedu wau ndi one matambele ane a u ṱuṱuwedza a ḓovha a u fhana vhukoni.

Nṋe ndi nga to ṱuṱuwedza vhathu uri vha tambe hei game ya soduku uri vha kone u wana zwikili kana dziṅwe dza dzi pfhufho dzine dza tori vha ḓi wane dzi khou shumela vhutshiloni. Ndi yone geimi ine iya kona u ṱuṱuwedza siani ḽa muhumbulo khathihi na u fha maanḓa o nga kona uvha na mbuyelo tshiṅwe tshifhinga.

Vhuṱhogwa ha u nga ḓi wana u tshi khou tamba na vhathu kana vhangana ndi ya uri uya kona u vha na tshenzhemo ya dzi geimi kana ya mitambo minzhi uya nga u fhambana hayo zwine zwa ita uri zwi a thusa u nga maanḓa vhutshiloni.

Ee khaedu i ita uri u ḓiwane u tshi khou vha na u onyolosa mivhili kana u ita nyonyoloso zwo tea. I dovha hafhu ya u fhana tshenzhemo ya u nga kona u tamba na vhaṅwe vhathu vhane a u vha ḓivhi.

Huna mutambo hoyo wa mahuṋdane une uya kona u tamba u tshi khou tambiwa zwa miḓi hu tshi khou tambiwa ungari una muṱa u nga ino sinawo zwine zwa amba uri ndi mitambo ya sialala ya kale mitambo i nonga ya mugidimo ndi mitambo ine yo vha i hone kale utshi gidima.

Muravharavha ndi muṅwe wa mutambo une ndi kale ihone ndi mitambo ine i ṱuṱula muhumbulo khathihi ya ufha dzangalelo ḽa ungaḓiwana utshikhou bva wa ya u ita miṱaṱisano na vhaṅwe vhathu vha kule nga kha sia ḽa muravharavha ndi wone mutambo une ndi kale u hone ende wa takadza.

Nṋe ndi vhona uri vha ṅwala dzi hobisi ngauri vha vha ṅwala zwikili zwine vhavha nazwo khathihi na zwine vha zwi takalela u zwi ita sanga misi nanga maḓuvha zwine zwa amba uri na mutholi u ḓo zwi ḓivha uri oyo muthu u takalela mini na mini zwine a nga tea uri a zwi ite ḓuvha liṅwe na liṅwe.

Mutambo hoyo wa u tha mufuvha ndi vhona uri mufuvha ndi wone wavhuḓi u ita uri muthu a ḓivhe mbalo u dovhe hafhu u mu ṱuṱule muhumbulo u tha mufuvha u tamba na u tamba mufuvha.